Mitlangu ya ku tirhisa miehleketo mitlangu ya ku tivisa na mitlangu ya mintlawa.

Ntlangu wa bolo ya milenge wu tiyisa marhambu ya munhu wu endla leswaku munhu a tshama a hlayisekile emirini wu hlayisa rihanyo ra munhu naswona wu endla leswaku munhu a kota ku ti olola.

Xiringo xa vatlangi munhu u fanekele ku vula leswaku muravarava munhu u fanekele ku hlawula hi rito ro ringanela munhu u fanekele ku hlawula nchumu loko wu nhlawulo wo hambana wa huma munhu loyi a salaka ku vuriwe hosi ya muravarava.

Muravarava wu tlanga ngopfu hi vafana naswona wa dyondzisa leswaku ni loko munhu o ku hundza a swi vuli leswaku laha a yaka kona u ta hatla a fika.

Wu hi dyondzisa leswaku evuton'wini a wu fanelanga ku lahlela thawula ku hluriwa hi swona leswi endlaka leswaku munhu a va na matimba yo ya emahlweni hikuva a nga swi tivi leswaku le a yaka kona swi n'wi khomele yini.

Swi endla leswaku munhu a kuma nkarhi wo wo hungasa na van'wani vanhu a kuma nkarhi wo bela hi moya naswona a va ni vutivi byo kota ku vona leswaku ku humelela yini le handle.

A ndzi ta va lemukisa leswaku ku na vanhu va ku tala le handle lava nga humelela evuton'wini hikokwalaho ka swilo swa mitlangu vugevenga a byi hakeli naswona wona u ta tikuma u ri ekhotsweni laha u nga ta fika u sungula ku languta le ndzhaku leyi ku a wu ta va u endlile swilo ku hambana cinca nkarhi wa ha ri kona.

Ku tinghenelerisa eka swa mitlangu na vutiolori swi endla leswaku munhu a nga tshami a ri wexe a hleketa ngopfu swi wisisa miehleketo naswona swi endla na leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri tengile swi wisa matimba ya miri naswona swi endla leswaku munhu a kuma miehleketo yintshwa.

Swi endla leswaku ku va na mintirho hi tshwa laha tikweni hikuva loko vatlangi va hina vatlangi eka matiko man'wana va kuma ti sponsorship leti yi tisaka mali laha tikweni ra hina titlhela ti nyika vanhu va tiko mintirho titlhela ti pfuxeta na mabindzu man'wani.

Nkoka wa mitlangu eswikolweni wu endla leswaku vana va kota ku ti kumela titalenta na swikili swa vona wa kota ku vona tinyiko ta vona laha va kotaka ku vona leswaku hi swihi leswi nga va pfunaka evuton'wini.

Ina mitlangu yi fanekele ku nyikiwa nkoka lowu ringanaka hikuva a hi vana hinkwavo lava kotaka ku dyondza van'wanyana miehleketo ya vona a yi lehangi ku fana ni ya van'wanyana ni ku twisisa ka vanhu ka hambana van'wanyana tinyiko ta vona ti le ka swa mitlangu ku tlula eka swa tibuku.

Ndlopfu a yi wi hi rimbambu rin'we xivuriso lexi ndzi xi rhandza hikokwalaho ka leswaku xi ndzi nyika matimba yo ya emahlweni ni loko ndzi hlangana na makhombo.

Munhu u fanekele ku hlayisa rihanyo ra yena vutiolori byi endla leswaku munhu a tshama a tengile naswona miehleketo ya yena yi tirha minkarhi hinkwayo vutiolori byi endla leswaku munhu a nga vi ni mavabyi yo tala emirhini.

Xewani ndza ku amukela eka xipano xa mina hi vito ndzi Petros se ndzi tshemba leswaku u ta titwa u amukelekile munhu u fanekele yela ku dyondza ku hanya hi mintlawa u fanekele ku dyondza ku joyina ntlawa wun'wani wa vatlangi leswaku u kota ku endla vanghana eka xipano lexi.

Mfumo wu fanekele ku endla budget ya mpfuno loko swi ta eka mitlangu ya le swikolweni leswi ta pfuna leswaku budget ya vona yi ringana ni budget ya tibuku leswaku va kota ku lunghisa tindhawu to tlangela eswikolweni.

Ku aka ntirho wa mintlawa ku antswisa vutitshembi swi endle leswaku munhu a nga kuma ntirho eka swa ku fana na ti team building kumbe ti game designer.

Ina ndzi tshama ndzi swi vona mfumo u seketela mintlawa yo fana na mitlangu yo fana na bolo ya milenge na cricket eka ndhawu ya ka hina.

Ndzi nga hlawula ntlangu wo olova naswona lowu tivekaka wo fana na bolo ya milenge ndzi endla xitiviso lexi nga ta koka rinoko ra vanhu ndzi veka ti winile price leti nga ta hlohlotelo vanhu ku tlanga ntlangu lowu.

Mintlangu ya vavasati a yi tekeriwi enhlokweni laha tikweni ra hina hikokwalaho ka leswaku vanhu va hleketa leswaku vavasati a va fanelanga ku tlanga mitlangu leyi tlangaka hi vavanuna laha tikweni.

Ntlangu wa makarata wa xivungu loko munhu a tlanga wona a wu fanelanga ku lahla makarata lama humesiweke ku fana xana naswona ya fana na hi khala loko wo lahla wona wa teka lama nga le hansi kutani ku tlhela ku sunguriwa nakambe.

Ndzi nga va lemukisa nkoka wa mitlangu leswaku loko va byala mali ya vona eka swa mitlangu va endla leswaku vana va va na vumundzuku lebyinene naswona va kota ku kurisa ndhawu ya vona swi endla leswaku ti sponsorship ti va hlawula laha va nga ta kota ku kurisa na mabindzu lama ya nga le ka ndhawu ya vona.

Ku tlakusa mabindzu ya laha tikweni ku kurisa vutleketli ku endla leswaku vanhu va va na mintirho va na ku yisa ikhonomi ya hina ehenhla hi swa timali.

A ndzi ri na khumembirhi wa malembe loko ndzi sungula ku tlangela ntlangu wa bolo ya mavoko ina ndza swi kota ku wu tlanga and ndza wu tsakela swinene.

Swi kota ku lemukisa lavatsongo leswaku ntlangu a hi wa vanhu lavatsongo ntsena wun'wana na wun'wana a nga nghenela swi va nyika matimba no va hlohlotelo leswaku va ya mahlweni hi ntlangu wa vona.

Loko munhu a kula swi sungula ku n'wi tikela ku tiolola kambe vubihi magume ri bya mitlangu eka vanhu lavakulu byi endla leswaku va kota ku ti olola naswona va nga ngheneleli hi mavabyi yo tala eka vona.

Mavoko ya ntlangu, bolo, ti-cone na switirhisiwa swa ti-hula hoops.

Maendlelo yo nwa byalwa emitlangwini ndzi vona ku nga ri maendlelo ya kahle hikuva vanhu va hetelela va dakwa kutani va sungula ku holova va nga ha langutisi ntlangu lowu nga kona.

Mi mitlangu yi endla leswaku munhu a kuma vubyiolori lebyi faneleke. Leswi swi endla leswaku munhu a hunguta ku nyuhela ku tlula mpimo.

Ndzi nga dyondza eka van'wana vanhu lava va wu tivaka ntlangu lowu naswona ndzi nga practice mikarhi hinkwayo leswaku ndzi ta antswisa vuswikoti swa bya mina.

Munhu u fanekele ku tiyisisa leswaku u post-a bindzu ra yena mikarhi hinkwayo leswaku a kota ku kuma vaxavi naswona u fanekele ku xera bindzu ra yena ni van'wani vanhu leswaku va kota ku vona leswi a swi xavisaka.

Byi olovisa mitlangu hi ku va pfuna hi swa timali. Leswi endla leswaku va kota ku ya va huma va tlangela emisaveni hinkwayo.

Ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kuma mali loko vanhu va endla mitlangu ya le matikweni man'wani. Leswi swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka swinene naswona vanhu van'wana va le matikweni man'wani va tsakela ku ta laha tikweni ra hina.

Vantshwa va kota ku kuma titalenta ta vona na swikili swa vona va ha ri vatsongo leswaku va kota ku vona leswi va tirhelaka evuton'wini hikuva a hinkwavo lava tirhisaka dyondzo ku ya emahlweni kumbe ku humelela evuton'wini.

Mitlangu yi endla leswaku miehleketo yi tshama yi fuwile. Leswi swi endla leswaku vantshwa va kota ku kuma mintlhontlho yintshwa evuton'wini bya vona.

Swikolo swi endla mhaka ya mitlangu leswaku vantshwa kumbe vana va kota ku va ku kuma swikili swa vona. Va kota ku dyondza hi mitlangu leyi va yi va yi tsakelaka naswona va kota ku yisa emahlweni mitlangu leyi leswaku va kota ku humelela evuton'wini.

U fanekele ku navetisa yoga ya yena eka switirhisiwa swa inthanete ni le mitirhweni ya swikolo.

Mitlangu yi endla leswaku vana va oloveriwa swinene loko swi ta ka ku endla vanghana hikuva loko va tlanga ntlangu yi wun'we va kota ku ku vumba vunghana hi xihatla.

Vurhangeri byi hlohlotelo swipanu leswaku va kota ku tlula. Leswi swi endla leswaku xitlangu xi va na matimba yo tlanga eka xiphemu xo karhi.

U kota ku vona vana lava nga ta tsakela ku tlanga bolo ya milenge kumbe ya mavoko hi ku va vutisa leswaku va tsakela ku tlanga ntlangu wihi naswona hikokwalaho ka yini va wu va wu tsakela ntlangu lowu. Leswi swi ta endla leswaku u kota ku vona ku tinyiketela ka vana eka ntlangu wo karhi.

Swi endla leswaku mabindzu ya hina ya pfhumpfha swinene naswona va kuma ti-customer hi xitalo. Mabindzu ya engeteleka naswona ya ehenhla ntsengo wa mali wu ya ehehla. Leswi swi endla leswaku ikhonomi ya hina na yona yi ya ehenhla laha Afrika-Dzonga.

Mitlangu yi endla leswaku hi tikuma hi hlayisekile na na mitlawa yin'wana yo hambana na hina ya vanhu. Yi endla leswaku hi vumba rixaka naswona hi rhandzana tanihi vanhu.

Bolo yi na nkoka eka ku dyondzisa ku lawula na ku phikizana. Whistle hi yona yi endlaka leswaku yi lawula ntlangu. Mapapila na wona wa hlawula ku hlonipheka ka ntlangu lowu.

Munhu a nga fanelangi ku tshama ni bolo ku fikela kumbe ku hundza three ya ti-second. Bolo a yi fanelanga ku wela ehansi. Goal keeper hi yena a faneleke a nghena laha bolo leyi faneleke ku kora kona.

YouTube gaming, Facebook gaming na STREAM.tv.

YouTube, TikTok na Facebook vanhu va kota ku endla mali va ri karhi va ti tsakisa eka tipulatifomo leti.

Swi endlile leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka swinene hikuva loko vanhu va le handle loko va loko va fika laha tikweni va vona leswaku ndhawu ya hina yi sasekile a va tirhisa timali ta vona to ka ti nga fani na ta hina leswaku va titsakisa laha va nga hetelela va tirhisa mali yo tala leyi nga pfuxa ikhonomi ya hina laha Afrika-Dzonga.

Ku titliliniki ta mahala ta thenisi na ku tiyisisa leswaku mitlangu leyi ya kombisiwa eka tithelevhixini leswaku vantshwa va kota ku tihlanganisa na yona.

Ti-campaign leti ti endla leswaku vantshwa kumbe vanhu va titwa va ri na vunaveri byo joyina ti mitlangu. Leswi swi endla leswaku mitlangu yi kuma vanhu va ku tala lavantshwa naswona yi kota ku hlula ku ya emahlweni.

Vanhu va lahlekeriwile hi timali to tala ngopfu hi ku tlanga mitlangu ya ka inthanete leswi swi vangiwa hikuva va lava mali ya xihatla.

Ku fanekele ku dyondzisiwa Agriculture hikuva yi fambelana na swa vurimi leswi swi ta endla leswaku vadyondzi va kota ku dyondza swilo leswi va swi vonaka hi matihlo.

Mitlangu ya ntlangu mi mitlangu ya ICT mitlangu ya xifundza.

Va aka ku tshembana ni rirhandzu naswona va heta nkarhi wo leha va ri swin'we.

Rugby World Cup lowu nga tshama wu va kona laha tikweni ra hina a ku tlanga England na Springbok.

Ndzi heta nkarhi wa mina wo tala eka inthanete naswona ndzi heta nkarhi wo tala ndzi ri wexe le loko ndza ha kula ndzi heta nkarhi wo leha ndzi ri na vanghana va mina hi ri ku ti tlangeleni epatwini sweswi swilo swi cincile.

Netball, Basketball, Netball na Basketball i mitlangu leyi tlangiwaka hi mavoko naswona yi dumile ngopfu ematikweni ya le n'walungu ya ku fana na America.

A ndzi ta swi siva hi ku hlaya tibuku hikuva na ku hlaya tibuku ndza swi rhandza naswona swi na nkoka swi na vutivi swinene.

Vatlangi va nga endla leswaku va tiyimisela eka swa mitlangu ya vona hi ku practice a minkarhi hinkwayo leswaku va kota ku hlula eka mitlangu ya vona.

Ku ve na siku rin'wana mina na munghana wa mina Tsakani, hi sukile hi ya edorobeni hi fika le hi fika hi nghena xitolo xa swakudya hi xava swakudya hi ti hungasela ni xava na tinamuneti a ku ri siku ra kahle ngopfu, leswi swi endle leswaku ndzi titwa ndzi tsakile swinene nakona ndzi vona vutomi hi ndlela yin'wana, a ndzi ta tsakela ku swi endla nakambe.

Xewani munghana wa mina Nsuku a ndzi tsakelaka ku ku tivisa leswaku loko ha ha ri kwala kaya a hi faneleke hi ta na mitlangu leyi hi nga yi endlaka, hi nga tlanga bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko leswaku hi kota ku phusha nkarhi, xana wena mavonelo ya mina u mavona ya ri lama lulameke kumbe njhani ndzi kombela u ndzi tivisa.

Swi ta endla leswaku ndzi titwa moya wa mina wu ri hansi swinene kambe a ndzi ta amukela xiyimo hikuva vutomi byi ya emahlweni.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva swi endle leswaku vadyondzi va kota ku dyondza ku rima na hi ku dyondza hi hi swa tibuku hi nkarhi wun'we, va kota ku vona swilo leswi va swi dyondzaka eka tibuku hi matihlo ya nyama.

Swilo swo ti hungasa swi endla leswaku u hlangana ni vanhu vantshwa minkarhi hinkwayo leswi swi endle leswaku u vumba rixaka exikarhi ka wena ni vona.

Ina swidakwa hi swona vaseketeri vakulu eka mitlangu ya bolo hikuva va ta ni mabyalwa le mintlangwini va fika va tinwela byalwa va tinyungubyisa hi vatlangi va bolo va tsaka na vona.

Vutiolori byi endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu hlayisekile byi hunguta mavabyi na byona byi endle leswaku munhu a nga karhali ngopfu.

Ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi chela vumbhoni bya mina endzeni ka journal leswi swi endla leswaku ndzi nga rivali nkoka wa ku ti humesa.

Loko vanghana va mina va nga seketeli ntirho wa mina wo ti hungasa a ndzi ta hlonipha xiyimo xa vona nakona a ndzi ta ti yela emahlweni ndzi ti hungasela hikuva hi leswi mina ndzi swi rhandzaka.

Leswi ndzi nga tsakelaka ku swi endla i ku famba ndzi vona switarata swo saseka swinene, ndzi ya eka ti-restaurant ndzi fika ndzi xava e coffee ndzi tshama le handle ka balcony loyi ti nwela coffee ya mina, leswi a ndzi ta tsakela ku swi endla eParis hikuva Paris i ndhawu yo tsakisa swinene naswona i ndhawu ya rirhandzu.

Ku kula hi miehleketo ku tshembeka na ku titshemba.

Vutiolori byi endle leswaku munhu a tshama a hlayisekile a va na rihanyo lerinene eka vantshwa ni lavakulu, swi endla leswaku munhu a nga vi na mavabyi lawa ya ku tala naswona swi tlhela swi endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu tiyerini.

Vatswari va fanekele va swi tiva leswaku a hinkwavo vana va nga na nyiko ya swa le ka tibuku kambe van'wani va nyikiwile eka swa mitlangu, loko vona va kota ku va seketela swi endla leswaku vana va kota ku ya emahlweni va kuma tinyiko ta vona ta le ka swa mitlangu na vona.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva loko vatlangi va va leteriwa va va va na nhlonipho va va va tiva leswaku va yime kwini loko swi teka swipano swa vona kumbe eka eka ntlangu wa vona, leswi swi swi endle leswaku va titwa va tinyungubyisa swinene.